Minkarhi yo tala mhaka leyo byala elawini yi tala ku humelela ngopfu etindhawini to fana na le madorobeni hikuva ndhawu leyi ku hava ndhawu laha va nga ta va na xirhapa xo byala matsavu ya vona se va fanele ku endla endhawu emalawini ya vona ku ri va ta kota ku byala leswi va swi lavaka.

Swilo swo tala leswi swi endlaka vanhu va tsakela ku tshama epurasini leri va tirhaka ka rona ematshan'wini yo boheka ku famba va suka ekaya nimixo wun'wana na wun'wana hileswaku vatirhi vo tala va tshama etindhawini ta le kule leswi swi vanga e e e ntlhontlho eka loko va fanele va ya emitirhweni, van'wani a va koti ku fikelela swo famba hi nkarhi leswi swi endlaka va leta emitirhweni ya vona kambe loko va tshama epurasini leri va tirhaka ka rona swa va olovela swinene swi endla leswaku va nga hatli va pfuka nimixo ku ya emintirhweni.

Eka vaakatiko ndzi mi tivisa leswaku ndzi xavisa mihandzu na matsavu leyi nga na ti-vitamin-i kumbe leyi nga na swilo leswi swi lavekaka emirini wa munhu ku ri vanhu va tshama va hlayisekile minkarhi hinkwayo naswona ma swi tiva leswaku munhu un'wana na un'wana u fanele ku dya matsavu na mihandzu leswi akaka miri swi na nkoka ngopfu leswaku mixava mihandzu leyi na matsavu ku endlela leswaku mindyangu ya n'wina yi tshama yi hlayisekile naswona mi nga khomiwi hi mavabyi.

Dyambu ri pfuna ngopfu eka vurimi hi ndlela leyo swimilana swin'wani swi lava dyambu ngopfu naswona ku va swimilana swi endla swakudya swi fanele ku kuma dyambu leswaku ndlela ya swona yo endla swakudya yi olova swinene hikokwalaho ka swimila swin'wani a swi mili tindhawini tin'wani laha ku nga ri ki na dyambu naswona swimilani swin'wana swibyariwa ku ya hi nguva hi nguva ya ximumu ku byariwa swimilana swo karhi leswi swi lavaka dyambu ngopfu.

lexi kokwana wa mina va nga ni dyondzisa hi mhaka ya vurimi i ku ri u fanekele ku endla manyoro yo endla ku ri swimilana swa wena swi tsaka kumbe swi nona swi humesa mi ma mihandzu leyinene kumbe matsavu ya kahle, xa vumbirhi i ku ri u fanekele u basisa laha u nga ta endlela kona vurimi bya wena ku tshama ku basile hi minkarhi hinkwayo ku endlela leswaku swimilana swin'wani swi nga dlayi leswi u lavaka ku swi ku swi byala eka nsimu ya wena naswona loko u hetile ku rima u fanekele u cheleta swimilana swa wena hi ndlela leyinene u swi chela manyoro lama u nga ta va u ma endlile.

eka ntanga kumbe xinsin'wana xa le kaya na ntanga kumbe masimu lamakulu hi lawa, xinsin'wana xa le kaya i xintsongo naswona u byala leswi swi ringanelaka eka nsimu yeleyo kambe masimu lamakulu ya kumeka ngopfu emapurasini laha va byalaka mihandzu kumbe matsavu yo hambanahambana naswona mi masimu lamakulu ya tala ku va na etifemeni leti ti endlaka mabindzu kambe xin'wana xa le kaya ku va ku byalela ku dya matsavu laha kumbe mihandzu leyiwa hi xitalo a va endleli ku xavisa kumbe ma ku endlela mabindzu.

Switirhisiwa swa nkoka leswi munhu a sungulaka ku va na bindzu a fanele ku va na swona i swilo leswi a nga ta swi tirhisa ku rima ku fana na michini yo rima naswona hi a fanele ku va na manyoro lama ma nga ta endla swimilana leswi swi tsaka swi va na mihandzu ya kahle kumbe matsavu ya kahle naswona a fanele ku va na mirhi yo dlhaya switsotswana leswi swi dyaka swimilana ku endlela leswaku bindzu ra yena ri ya emahlweni a kuma swimila kumbe mihandzu leyi nga kahle eka vurimi bya yena.

Van'wamapurasi lava ni nga va kucetela leswaku va tirhisa tikhemikhali leti ti nga na nkoka naswona leti ti nga ri ki na nghozi ku ti tirhisa eka swimilani hikuva tikhemikhali tin'wani a ti fanelanga ku va ti tirhisiwa eswimileni hikuva vanhu lava va kumaka eswimila sweleswo kumbe mihandzu leyi yi humaka eka swimila sweleswo kumbe matsavu va hetelela va khomiwa hi vuvabyi hikokwalaho ka tikhemikhali leti ti tirhisiwaka kambe van'wamapurasi va fanele ku tirhisa tikhemikhali leti ti faneleke ti ringaneke va nga tirhisi tikhemikhali ngopfu eka mihandzu ya vona kumbe eka swimilana leswi va swi byalaka ku hlayisa rihanyo ra vanhu.

Munhu u fanele ku va a swi tiva leswaku bindzu ra yena kumbe vurimi lebyi a lavaka ku byi sungula byi ya endla mali muni ku xava switirhisiwa hinkwaswo leswi swi lavekaka eka vurimi bya yena ku ri bindzu ra yena ri kota ku humelela kumbe vurimi bya yena byi kota ku humelela, xa vumbirhi a fanele ku xava swilo hinkwaswo leswi swi lavekaka eka vurimi swo fana ni ku dlaya switsotswana swo nonisa swimilana kumbe swo endla swimilana swi kuma swi kula kahle swi humesa mihandzu naswona tinhundzu leti ti tirhisiwaka vurimi to rima hi tona na hinkwaswo leswi swi nga ta endla vurimi bya yena byi va kahle.

Swilo leswi a ni ta swi byala eka xirhapa lexi nga ehenhla ka lwangu a ni ta byala swo fana ni xipinichi kumbe miroho hikuva leswiwa a swi lavi kumbe a swi na timitsu to tala leti ti nga ta gcina se ti onha lwangu ra mina kumbe yindlu ya mina naswona a ndzi ta swi hlayisa hi ndlela leyo a ni ta endla ndhawu kumbe swilo leswi ni nga ta kota ku byalela ka swona ni kota ku cheleta ka swona ku ri swimila swa mina kumbe xirhapa xa mina xi tshama xi hlayisekile swimilana leswi swi va swi ri kahle.

Hi ku vona ka mina swirhapa swa vaaki swi nga antswisa vuxaka exikarhi ka swirho swa vaaki hi ndlela leyo vaaki vo tala va ta va na mihandzu na matsavu lawa ya ringaneke naswona lava va pfumalaka mali yo ringanela ku xava swilo kumbe mihandzu, matsavu va nga ha va na mfikelelo wo va va na swona emakaya ya vona hikuva va ta va va byarile swirhapeni swa vona kumbe eswirhapeni leswi nga kona kwalaya tikweni relero naswona vanhu va ta va na rihanyo lerinene hikuva va ta va va kuma swakudya leswi tengeke swo huma eswirhapeni.

Mutirhelapurasi a nga swi tirhisa kumbe ku swi hlayisa switirhisiwa swa yena hi ndlela leyo, switirhisiwa swin'wana na swin'wana leswi a fanelaka ku swi tirhisa, a fanele a swi veka hi ndlela ya kahle, laha swi nga hlayiseka ku ri loko a lava ku swi tirhisa a kota ku swi kuma hi ndlela leyinene. Naswona a fanele ku tirhisa switirhisiwa leswi swi lavekaka hi nkarhi wolowo kwalaya purasini.

Xa masungulo lexi ni nga ta xi endla i ku ri u tshama u cheka ta maxelo minkarhi hinkwayo, loko ku ve ku languteriwe mpfula eka siku relero u fanele u tshama u lunghekile. Na loko mpfula yi na ehansi ku tlula leswiya swi languteriwile swi kahle ku tshama u lunghekile hi minkarhi hinkwayo, ku ri u nga hlangani na khombo kumbe i neriwa hi mpfula.

Pulani leyi ni nga na yona yo lawula mati, i ku ndhawu yin'wana na yin'wana switarata xin'wana na xin'wana xi fanele xi va xi ri na drainage laha mati loko ya na hi xitalo mpfula ma nga ta tsutsumela kona, ya nghena ku ri ya nga tali switarata ya endla nkhukhulo kumbe ndhambi emugangeni un'wana na un'wana. Naswona ku fanele ku ku akiwa madamu makulu ku ri mati ya ta kota ku ya emadan'wini ya nga tali emitini ya vanhu e erivaleni leri vanhu va ri tirhisaka.

Leswi nga vutlhari epurasini exikarhi ko titshega ngopfu hi ndyangu kumbe vatirhi lava hakeriwaka hi leswaku, mutirhi un'wana na un'wana u fanele ku hakeriwa ku ya hi ntwanano, ku endlela leswaku mundzuku ku nga vi na swiphiqo kumbe tinkingha epurasini leswaku purasi ri ta tirha hi matimba ri endla leswi ri fanelaku ku swi endla.

Mintlhotlho leyi nga kona eka ku lawula ntlawa wa vurimi hi leyi yo fana na hi nkarhi wa ti-season ku lawula mitlawa kumbe vurimi, swa tika swinene eka nguva leyi ya xixika vanhu a va kumeki hi ku olova, naswona a hi swakudya hinkwaswo swi byariwaka hi season leyi.

A ndzi ta titwa ni nga ri kahle emoyeni ni kwata swinene hikuva ku lahlekeriwa hi swibyariwa hikwalaho ko ka swi nga khomiwi kahle kumbe hi swiyimo swo biha swa vuhlayisi swa swimilana swa mina, hi swona leswi nga ta endla leswaku ni nga vi na kurhula emoyeni wa mina. Hikuva ku lahlekeriwa hi swibyariwa swi vava ngopfu evuton'wini naswona swi fanekele ku hlayisiwa leswaku masiku man'wana swi nga ha ni lahlekeli kumbe ku onhaka.

Vutivi lebyi ni nga na byona ni nga ta byi tirhisa bya ndhavuko eka ka ku byala swibyariwa ku ya hi nguva, hi lebyi byo hi nguva ya xirhami ku byariwa swibyariwa swa njhani, xikombiso swibyariwa swo fana ni swipinichi, swibyariwa leswi swi nga laveki dyambu ngopfu. Hi nguva ya ximumu, ku byariwa swibyariwa leswi swi lavaka dyambu ngopfu swi nga ta ka swi nga onhaki ehansi ka dyambu, naswona swi tirhisaka dyambu ngopfu ku endla swo dya.

Switirhisiwa leswi swi tirhisiwaka ku byala na ku tshovela, i titeretere leti ti khulelaka kumbe ti rimaka misava ku ta kota ku byariwa, naswona michini leyi yi tlhela yi kota ku tshovela loko swakudya swi mirini swi fanele swi tshoveriwa hi nkarhi wolowo.

Van'wamapurasi ntirho lowu va wu endlaka wa ntokoto eku vekeni ka masiku yo byala hi lowo hi nkarhi wo karhi ku fanekele ku byariwa swilo swa njhani, naswona swi fanekeriwa swi byariwa hi ndlela yihi, ku endlela leswaku swibyariwa swi tshama swi byariwa minkarhi hinkwawo ku nga vi na ku onhakeriwa naswona ku nga luzekeriwi nchumu.

Eka marimelo ya manguva lama e vurimi a bya ha fani ni bya khale. Swilo leswi swi tirhisiwaka eka swibyariwa leswi nga rimiwa swin'wani swi vangela mavabyi, swi endlela mavabyi vanhwini leswi swi vangaka swirhalanganyi ehenhleni ka vanhu. Naswona mabyalelo ya marimelo kumbe mabyalelo ya manguva lawa a ya ha fanele ni ya khale, ku tirhisiwa ngopfu xithekinoloji na swiloswilo leswi swi cheriwaka eswimileni ku ri swi ta kota ku kula.

Varimi va nga endla leswaku loko va fambisa swakudya swa vona kumbe swimilana, swirimiwa swa vona leswi va nga rima, va fanele ku xava mabokisi lawa va nga ta famba va nga swi fambisa swi ri ndzeni ka wona ku ri vanhu va nga koti ku yiva kumbe ku onhakeriwa, hikuva swi va swi hlayisekile endzeni ka mabokisi kumbe ti-container leti ti nga ta endla leswaku swi hlayiseka.

E vuhlayisi bya kona hi lebyo fanele ku hlayisiwa swin'wana na swin'wana leswi swi va ka switirhisiwile eka ku lawula switsotswana. Naswona ku fanekele u tirhisa leswi swi nga tsariwa kumbe leswi swi nga enawini ku lawula switsotswana na swin'wana na swin'wana leswi swi nga swirhalanganyi evurimini.

A swi hlayisekanga hikuva swakudya leswi swi nga emathinini swi nga endla leswa swa ku swi va na poison swinene hikuva swi va swi vekeriwa nkarhi wo karhi ku va swi ri lahaya ndzeni ka mathini, se loko u dya swi hundzele hi nkarhi swi nga vanga vuvabyi kumbe swi endla e poison mirini wa wena loko u dya u lova.

Yimela mfumo ndzi nga tisa nongonoko wo swilo swin'wana na swin'wana leswi vantshwa va nga swi dyondzela swi endliwa emapurasini, ngopfungopfu eka lava va nga dyondza Agriculture va ta kota ku tiva ngopfu hi swa vurimi ku endlela leswaku tidyondzo ta vona ti nga heleli empfhukeni.

Vurimi lebyi kongomeke byi nga hunguta ku onhiwa ka mbango hi ndlela leyo, loko vurimi byi famba hi ndlela ya kahle ku nge vi na mbangu eswakudyeni naswona munhu un'wana na un'wana kumbe ndhawu yin'wana na yin'wana yi ta kota ku kuma swilo leswi yi swi lavaka.

E vurimi lebyi vakokwani a va endlisa xiswona ekhale a minkarhi yin'wani a bya ha fanele ku tekeriwa enhlokweni hikuva khale a va lahlekeriwa ngopfu hi swakudya swa vona hi loko va rimile, hikuva va nga ri na vutivi byo va fanele va byi hlayisisa ku yini, naswona switsotswana leswi swi dyaka swimilana a swi kota ku hlasela swimila hinkwaswo va onhakeriwa hi swilo swa vona.